Ne ke tla lo bona tse tshwanang le bo SABC ke kgone hore ke ba hlalosetse bohlokwa ba hore re be na le seteishene sa radio moo bodulong ba rona. Le hore e tla kgona hore e tsoselletse batho banang le borati bona ba ho batla ho bana le di-station sena sa radio. Le gore batho ba tla kgona gore ba tsebisahale ka tse etsahalang madulong a rona.

Bohlokwa ba ho ba le Wi-Fi setjhabeng sa rona ke ho ka dintho tse etsahalang ka mehla le mehla. Mme re kgone gore re s'ka ba morao ho ba jwale ntho e etsahalang ke gore di-library-ing ba ntse bana le dintho tsa kgale. Jwale Wi-Fi yona e kgona hore e tsebise ka dintho tse etsahalang ka mehla le mehla.

Ke la nka nako hore ke bone hore ba hack-ile Wi-Fi ena. Mme ke la letsetsa company ena ya Wi-Fi, ba be ba ntsibisa hore ke tjhentjhe na password-e ena ya Wi-Fi hore jwale ba se ke ba kgona hore ba kene ho Wi-Fi ena. Ne se ke bona hore Wi-Fi ena e kuka nako ha ke etsa dintho tse leng bohlokwa. Ho fumantsha hore jwale ho se ho kene batho ba bangata ho yona. Ba le bang eletsa jwalo bana ba company ba re ho nna ke etse hore ke tjhentjhe password-e hore ke se ke ra kgona hore batho ba bang ba kgone ho e sebedisa.

Mohala ona o tla kgona hore o thuse ntatemoholo hore a kgone hore re letsetsa ha a le mathateng. Mme a ke a kgona le hore a kenye dintho tse tshwanang le bo di-WhatsApp-o le di-Facebook-u hore a kgone hore a tsamaise nako. Le teng a kgone hore a re ngolle le teng moo ho tse tse kang tsa WhatsApp-o hore re kgone ho mo thusa ha le mathateng ka dinako tsohle. Mohala ona o bohlokwa haholo hoba le rona ha re no be ntse re kgathatseha re nahana hore ntatemoholo o kotsing.

AI e leng Artificial Intelligence e phedisa dintho tse sa phelang. E bebofatsa bophelo lefatshe ka bophara, empa boholo ba rona ha re sebedise hantle. Tseleng tsa hore batho jwale ho fumantsha hore di-assignment-e ba se ba ngollwa ke tsona di-AI tsena. Jwale Artificial Intelligence ena e bolaya ba boqapi, e leng creativity ka tsela tse ngata.

Ne ke rata hore ke le tsebise ka data ena ya ka e ke e rekileng, e ke sa tsebeng mme hore e felletse kae? Ke bohloko haholo tabeng tsa hore ne ke batla hore ke etse ntho tse bohlokwa haholo ka yona data ena. Empa jwale, ke sa tsebe hore mathata a founung ya ka kapa ke rekile data data e seng yona na? Ne ke kopa hore le nthuse ka yona data ena hobane ke batla hore ke etse, ke phethise mosebetsi ona o kenang le ona.

Metjha ena ya ditaba tsa setjhaba e mengata. Ke na le yona e fapaneng mona mohaleng wa ka. Le teng ka palo e mehlano. Metjha ena e kgona hore e ntsebise ka tse etsahalang mona setjhabeng, le tseo tse tla etsahala hore ke kgone hore ke tsebe hore ka la hosane le ntshwaretseng.

Ne ke mo utlwela bohloko moreki enwa wa konteraka. Ke bona hore ha no kgona hore ae patalle, mme ke batla ho utlwisisa ke a fe a etsang hore a se ke a kgona ho e patala kontraka ena? Ho na jwale e tla mo kgutlisetsa morao ka tjhelete. Ho no tlaba betere ha e be kontraka ena o ne a tle ae kwale, a se ke a qhobeha pele. Hoba jwale ha ka qhobeha pele ka yona, e tla mo etsetsa mathata.